Nangona amakhasi onxibelelwano enceda ekwenzeni lula unxibelelwano phakathi kwabantu, abe nefuthe elikhulu kulwamano lweentsapho. Ngamanye amaxesha ke amalungu eentsapho achitha ixesha elinintsi kakhulu kwizixhobo zabo kunokuthetha nabanye ekhaya. Oku ke kudala umsantsa wonxibelelwano phakathi kwabantu abasendlini enye. Kwakhona kwezinye iimeko amaqonga onxibelelwano asetyenziswa ukuxabana okanye ukusasaza ulwazi olingeyonyani.

IWi-Fi yasimahla iye yaba luncedo kakhulu ebantwini abanintsi, ngakumbi abo bengenakho ukuhlawula iintlawulo zokudibanisa kwi-intanethi. Ndingakhumbula ixesha endandisetyenziswa khona iWi-Fi kawonkewonke kwilayibrari yasekuhlaleni ukufaka isicelo somsebenzi. Ngenxa yale Wi-Fi ndakwazi ukuthumela i-CV yam kwaye ndafumana impendulo kwangoko. Kukho nomntu endandimazi owayesoloko efika apho ukufunda onlayini kuba engenayo iWi-Fi ekhaya. Oku ke kubonisa ukuba iWi-Fi yasimahla inceda kakhulu ekuvuleleni abantu amathuba okufunda, okusebenza, nokunxibelelana.

Ndingacebisa umhlobo wam onomdla kumculo waseMzantsi Afrika ukuba ajonge amaqonga ahlukeneyo afana nooYouTube, apho unintsi lwabaculi baseMzantsi Afrika babelana ngeengoma zabo ezintsha kunye neevidiyo zomculo. Enye indawo entle kukusebenzisa iSpotify okanye iApple Music apho unokukhangela ii-playlists ezibizwa Mzantsi Hits okanye South African Top Hundred.

Okokuqala, ndincoma ukuba kube nezicelo ezifundisayo ezifana nooDictionary Language Translator kunye ne-note taking app enokuvakala. Okwesibini, kungcono ukuba ifowuni ibe nebhetri ehlala ixesha elide kuba abafundi bahlala benexesha elide ngaphandle kokufumana ithuba lokutshaja. Okwesithathu, ndingacebisa ukuba kube neFocus More enceda abafundi ukuba bangaphazanyiswa ngexesha lokufunda. Kwakhona umgangatho ophezulu wekhamera unokuba luncedo kwiiprojekthi zesikolo.

Ndiza kuthetha nomhlobo wam ngothando nangentlonipho. Ndiza kumxelela ukuba andimgwebi kuba le meko inokwenzeka nakubani na kwaye akukho nto ayenzileyo engalunganga. Ndiza kumkhumbuza ukuba ayikho ifoto emisela ixabiso lomntu, ixabiso lakhe likhulu kakhulu kunezinto abantu bazitshayelayo kwi-intanethi. Ndiza kumcebisa ukuba athethe notitshala okanye umntu omdala amthembileyo ukuze afumane uncedo.

Kudala amaphepha eendaba kwakuyona ndlela iphambili yokufumana iindaba. Kodwa ukufika kwefowuni ephathekayo kutshintshe kakhulu indlela esifumana ngayo ulwazi. Namhlanje abantu banokufunda iindaba kwangoko kwizicelo ezifana nooTwitter, Facebook, okanye kwii-news apps ezifana nooNews twenty-four okanye i-BBC. Oku kuthetha ukuba iindaba zifikelela ebantwini ngokukhawuleza, nangaliphi na ixesha kwaye naphi na.

Kubaluleke kakhulu ke ukuba amathala eencwadi abe neeWi-Fi, kuba abafundi banokufumana ulwazi olunintsi kwi-intanethi ukuze baphucule olufumaneka kwincwadi. IWi-Fi inceda ekufundeni onlayini, ukukhuphela izixhobo zokufunda, ukujonga iividiyo zokufundisa kunye nokuphendla uphando.

Iindaba zobuxoki zinempembelelo enkulu kumaphulo onyulo. Zinokusebenzisa ukukhohlisa abavoti ngolwazi olungelonyani, luphazamisa izigqibo abanokuthi bazenze. Oku kungakhokelela ekutheni abantu bakhethe abezeepolitiko abangafanelekanga okanye bangayi ukuvota konke.